Ke dumela gore ditlhwatlhwa tsa data di kwa godimo thata mo tirisong ya data mo dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Batho ba bangwe ba ka nna ba tlhoka go laola di tshireletso ya data gore ba seka ba fetsa data yotlhe mo bundle-eng ya bona mme ba bangwe ba ka nna ba tlhoka go bona gore ba ka dirisa jang data ya bona ka tsela e e botoka go fokotsa ditshenyegelo.

Go dirisa data go ka tsena thata bogolo jang fa o leka go tsamaisa ditiriso tse di nang le ditshwantsho go tsamaisa live stream-o, go ba go kgopisa di faele tse dikgolo dintlha di ka dira gore o feteletseng bokae jwa data ya gago ka bonako mme seo se ka baka ditshenyegelo tse di kwa godimo, go dira jang le go tlhopha yona fa e botoka o ka mo go tse dingwe ka tlhwatlhwa gongwe go ka thusa go laola ditshenyegelo le go dirisa data sentle.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fetileng ke e e kwa godimo ka gonne ke ne ke e berekisetsa lobaka la go advertiser kgwebo ya ka mo TikTok-o, mo Facebook-o le mo WhatsApp-ong. Fa motho a batla go reka data tshwanetse a lebelele gore o batla go dira eng se se botlhokwa ka data eo.

Ke di-gig-e di le lekgolo tse nka ratang go di dirisa mo kgweding yotlhe gape nka rata gore data ya ka e tsene ka mafelo a kgwedi e seng fa kgwedi e simolola gore ke kgone go e berekisa sentle gape ke kgona go bona gore ke e berekisetsa eng se se botlhokwa.

Thekenoloji ya di-gig-e di le tlhano e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ka yona ka go nna le lebelo le le kwa go godimo go fokotsa ga nako ya go emela le go kgona go tshegetsa didiriswa tse dintsi ka nako e lengwe.

Data ya mobile e thusa batho go tsena internet-eng, go romela melaetsa, go letla di-application-e, go berekisa le go dira dilo tse dingwe tse di amanang le mogala. O ka reka data go tswa mo go oparator-ra wa mogala wa gago mme o ka e dirisa go dira dilo tse di farologaneng jaaka go bala melaetsa ya inthanete, go bona di-photo le mo di-application-eng le go bua le batho mo di-application-eng.

Go ya ka nna gore data ya ka e bolokesege, nka dira dilo tse ke tshwanetseng go di dira tse di siameng jaaka go berekisa data ya ka mo inthanete go apply-a for mebereko le for go dira dilo tse di siameng ka yona e seng ke tsena mo di-TikTok-o le mo di-WhatsApp-o ke dira dilo tse di leng gore di ka se mpusetse sepe, di tlo fetsa data ya ka. Gore data ya ka e sa fela pele ga nako ke tshwanetse go e berekisa sentle.

Ke dumela gore batho ba bantsi ba reka data ka mo go mobile mo South Africa, o reka data channels go tswa ko di-operators-e tse di farologaneng jaaka Vodacom, MTN, Telkom le Cell C. Go reka data go go letla go bula maranyane, go bona di-social media, go romela melaetsa le go dira tse dingwe tse di amanang le inthanete.

Ditshebeletso tsa data ya mobile di a farologana go ya ka morekisi le package e o e tlhophang. O ka kry-a data channels tse di farologaneng go tswa mo go di-bundles tse dinyenyane tsa letsatsi le letsatsi go ya go tse dikgolo tsa kgwedi le kgwedi. Go botlhokwa go tlhokomela gore o dirisa data ya gago jang le go tlhopha package e e lekanang le ditlhoko tsa gago.